Nakong eo ke neng ke qala ho ba sebapadi, ke ne ke sa, ke se na tsebo e kaalo ya karolo eo phepo e ntle e bapalang mmeleng wa ka. Ka mora ho buisana le mme wa ka, o ile a nkeletsa a ba a hlokomedisa hore dijo tse fapaneng di na le dikgahla tse fapaneng tsa mafolofolo ao di a tlisang mmeleng wa motho. A nkeletsa ka hore ke qale letsatsi la kwetliso ka ho ja dijo tse nkekeletsang mafolofolo, empa mantsiboya ka ha nako ya ho robala e se e atametse, ke je tse bobebe. Hona ho ile hwa nsebeletsa haholo.

Ha re re re bapala re le babedi, re nka qeto ya hore ha motho a hlotse ke ha a kopantse dikarata tse jwang. Ha re bapale hee five cards jwale rona re tlo etsa tjena, a kopanyang dikarata tsa nomoro tse tshwanang tse tharo le tse pedi tsa nomoro e nngwe e fapaneng, ke yena mohlodi. Re qala ka ho fepela e mong le e mong dikarete tse hlano mme re tjhentjhisane ka ho nka le ho lahla dikarete tse beilweng fatshe, ho fihlela ho ba le mohlodi.

Phetoho e kgolo e nke keng ka lebala. Ke ka moo MaAfrika Borwa a ileng a fetoha bahahlaodi ka hara naha ya bona. Ka ha boholo ba baahi ba ile ba bula dintlo tsa baeti le di-restaurant-a tse ntjha, re ile ra ba le kgahleho ya ho bona diphethoho tsena tse ntjha. Hlakoreng le leng, re natefelwa ke botle ba naha ya rona.

Hockey ke e nngwe ya dipapadi tse sa fumanweng dikolong tsa rona tsa selehae. Di bapalwa ka dithupa tse ka reng tsa papadi ya golf empa tsona di tenya ebile di betilwe ka patsi. Dibapadi di ema jwalo ka ha ho bapalwa bolo ya maoto empa mona ho lelekiswa bolo e nyenyana e kgannwa ka dithupa tsena, ho ya dipalong.

Dintlha ke nahana hore di tharo, tse etsang hore mosebetsi wa sehlopha o be bonolo. Ntlha ya pele, puisano hore leloko le leng le le leng la sehlopha, le tsebe hore ho lebeletswe eng ho tswa ho lona. Ntlha ya bobedi, tshebedisano mmoho leloko ka leng le lokela ho hopola hore ha le tsamaye le le leng empa ke karolo ya sehlopha. Ntlha ya boraro, boikarabelo leloko ka leng le hopole ho nka maikarabelo le etse se lebeletsweng ho lona ka tsela eo ho buisanweng ka yona.

Bana ba ka, le ya o bona mmele oo o phetseng hantle, o motle jwang? O no se tjena kamehla, ho na le nako eo ke neng ke ikimela, ke opelwa ke manonyeletso, le letlalo la ka la sefahleho le sa shebahale hohang. Motswalle wa ka a ntsebisa ka papadi e monate ya ho ikwetlisa ya , e ile ya fetola mmele wa ka haholo ho fihlela ke ba ke iphumana ke le motho ya mmele o motle, o shahlileng, o matla kajeno.

Utlwa taba ke ena motho wa ka. Ke na le le leano, akere nna le wena re ya tseba ebile re utlwisisa molemo wa ho ikwetlisa? Re na le metswalle ya rona, re na le baahisane ba rona ba lakatsang e ka ba ka tsamaya le rona leetong lena la bophelo bo botle. Ho ka ba jwang ha re ka re bula di-class tsa boikwetliso? Ho be le bonyane boo ba bo lefang hore e be maloko a mokgatlo. Re ka etsa tjhelete e ngata ka tsela e jwalo.

Bana ba ka bophelong bona, ntho e nngwe le e nngwe e na le lehlakore le le letle le le lebe. Le di-game tsena tsa lona di feela jwalo. Jwale ke tlo le kopa hobane ke a le tshepa hore le tla sebedisa kelello tsa lona ho bona phapang bakeng sa ho lokileng le ho hobe. Hlokomelang hore ha le bapala online, ho na le batho ba ka nkang monyetla ba leka ho le qhekanyetsa e bang letswalo la hao le sa dumele, tswa ho motho a jwalo kapa o tsebise nna jwalo ka motswadi wa hao.

Ice hockey ke e nngwe ya dipapadi tse nkgahlang, empa mona Afrika Borwa ha e bapalwe, lebakabaka ke maemo a lehodimo. Kaofela re a tseba hore naha ya rona ya Afrika Borwa ke e nngwe ya dinaha tse futhumetseng selemo ho pota. Le ka mariha letsatsi le dula le tjhabile ka hoo ho ka auwa dibaka moo ice hockey e ka bapallwang teng. Dibaka tsena di bitswa di-ice rank. Ho tle ho kenngwe metjhini e mona e etsang hore ho bata haholo fatshe ho be ho be le lehlwa.

Ha ke ne ke kena sekolo, ke ne ke le motenya, ka hoo dipapadi tse ngata ke ne ke iphumana ke sa dumellwe ho kena ho tsona. Empa ka tsatsi le leng mosuwetsana e mong a tla ho nna a mpolella ka papadi ya shot put. Ke hona moo ke ileng ka fumana lerato la ka teng. Ke ile ka kgotsofala haholo hobane ke ne ke dula ke le mohlodi.

Ngwanaka ke a tseba ha ho bonolo ho etsa setswalle le batho ba bang, empa ha o ka kopana le batho ba nang le kgahleho nthong tse tshwanang le wena, hoo ho tlo o thusa ho fumana metswalle. Jwale akere wena o motho a ratang dipapadi tsa ho matha? Ke nahana hore o ngodise mokgahlong wa diatletiki o teng mona lekeisheneng.

Nna le metswalle ya ka re ne re rata ho etsa ekare re na le maseya. O tla fumana re pepile ditena tse ahang re di antsha letswele, re di kuka, re di fa le dijo. Bohloko ba papadi ena e ne e le hore e ne sa fele o mong wa rona a sa utlwiswa bohloko ke setena se weleng. Mme wa ka a hlokomela ho ka ha re ne re bapalla jareteng, a nka masela a dikatana a neng a sa sebediswe, a re etsetsa dimpopi ka wona.

Dikolong tse phahameng dipapadi di bohlokwa haholo ka ha e le dilemo tsa ho qetela o le sekolong, mme le tsona tse ha ngata di tla o supentsha hore bophelong o tlo etsa eng. Ka ho tsepamisa tsohle ho dipapadi le dithuto, bana ba bang ba ka fumana dithuso tsa ditjhelete tsa ho ithuta di-university-ng. Ho tswa ho makala a dipapadi a naha ka ha le sekgahla sa dithuto se eketseha dikolong tse phahameng. Mmele o phetseng hantle, o fumanwang ka ho nka karolo dipapading, o thusa kelellong ho sebetsa ka ho phetahala.

Dumela mme na ke seteisheneng sa mapolesa moo? Ee, ee o bua le leloko la mokgatlo wa ho ikwetlisa wa selehae. Ke kopa ho bula nyewe ya boshodu, e hoseng ha re fihla moahong wa rona, re fumane ho utswitswe thepa ya rona ya boikwetliso. Tjhe, ha ba e nka kaofela, metjhini e boima haholo e ntse e le teng. Ho utswitswe dimata, ditshepe tse kukuwang tsa boikwetliso, dikgathe, ditulo le di-radio. E radio e re e letsang ha re ikwetlisa. Boleng ba thepa ena e utswitsweng ke dikete tse mashome a mabedi a diranta. Tjhe, ha re a ama letho ka matsoho a rona. Ho lokile mme re tla le emela kantle. Ke a leboha.